Tjhe, hobane hangata bo nkgono le bo ntatemoholo ke bona ba hodisang. Ebile ho hlokomela ditlhoko tsohle tsa ditloholwana le bona bana ba bona. Hodima moo, ba lokela ho netefatsa hore dijo di dula di le teng ka lapeng ho ya le kgwedi e leng ntho e thata ho e netefatsa nakong ya ka jeno ka moruo wa rona wa naha ha jwale. Tjhelete eno e ya thusa yona eya, empa e nyane haholo ho netefatsa tlhokomelo ya lelapa kgwedi le kgwedi.

Re ka kgothaletsa hore ba leloko kapa baahisane e be bona ba thusang maqheku a rona ho hopola ho nwa meriana le dipidisi tsa bona ka tsela e nepahetseng. E nngwe hape e bohlokwa e re ka e etsang ke hore ho be le di-care givers tse tlang kgafetsa kgafetsa metseng e ka hara naha ya rona moo ho dulang maqheku teng, ho tlo hlokomela maqheku. Ho wa thusa hore a hopole le ho wa thusa hore a tsebe tsela e nepahetseng ya ho nwa meriana le dipidisi tsa bona.

Dumelang bakgaheso. Ke kopa ho lona ka hlompho le boikokobetso. Ke potlaketse kwana mosebetsing, ke kopa le ntumelle ke fete ka pelenyana feela ke lokise lebaka lena la tjhelete ke tsebe ho potlakela kwana mosebetsing. Pele kgolwa laka le nkamohe mosebetsi. Ke a ikopela hle bana beso, tswetswe.

Matshwao a ke wa tsebang a lefu la kgatello ya madi a kenyelletsa ho dula o opelwa ke hlooho, ho dula o ikutlwa o tsekela kapa ona ekare ho ka tloha o wela fatshe. O ka bona mahlo a hao a bona ka tsela e lerotho, a sa bone hantle. O mong motho a ka tswa mokola, e leng ho tswa madi ka dinkong kgafetsa kgafetsa. Ke o na matshwao a ke wa tsebang a lefu la kgatello e phahameng ya madi.

Ka mo nna ke bonang ka teng. Taba ena e ka loka ha ho ka nkuwa bohato ba ho lemohisa setjhaba nolemo wa bohlokwa ba bophelo bo botle ba kelello. Sena se tlo etsa hore batho ba hlokang thuso mabapi le tshebetso ena. Ba iponahatse, mme hloko ya batho ba nang le mangolo ano e tla nyoloha. Ka mantswe a mang, ha setjhaba se sa tsebe bohlokwa ba tshebeletso ena, ha ba no e sebedisa. Ha ba sa e sebedise, ha ho thuse hore ho hirwe batho empa hloko e le siko.

Seabo sa ka sa ho fokotsa kgatello ho bo mme ba batjha ke sena. Ke ho totobatsa hore tlhokomelo ya bakgatjhane e thusa ho fokotsa kgatello ya maikutlo ho bo mme ba banyane ba qetang ho pepa ka ho beha bophelo bo botle leihlo, ho lemoha mathata ka pele, le ho fana ka tataiso. Melemo e kenyelletsa diphello tse molemo tsa bophelo bo botle ho mme le lesea. Ditlamorao e ka ba ho hlahlojwa kgafetsa, e leng ntho e nkang nako le moralo. Ho bohlokwa hape ho lemoha hore diphethoho maikutlong le mmeleng di tla ba teng.

November campaign, ke mokgatlo o emetseng sixteen days of activism agency against GBV. O emeng kgahlano le tlhekefetso ya bong. E lemohisa setjhaba ka bohlokwa ba ho ema kgahlano le mofuta ofeng kapa ofeng wa tlhekefetso ya bong. Haholoholo kgahlano le tlhekefetso ya batho ba bo mme le bana.

Kankere ke lefu le bohloko haholo. Le bakwa ke masole a rona a mmele ha a ngatafala kapa a hola ka tsela e sa nepahalang, eo a sa lokelang ho hola ka ona. Ha se hangata matshwao a kankere a hlahellang ka pele. Hangata kankere ke bolwetsi bo ipatang ho fihlela nako eo motho a seng a amehile haholo ke bona. Hoo ebang ha bo sa kgona ho fodiswa. Baoki ba ka leka ho lwantsha lefu lena empa mokudi o qetella a hlokahala ke lona.

Kankere ke lefu le bohloko haholo. Le bakwa ke masole a rona a mmele ha a ngatafala kapa a hola ka tsela e sa nepahalang, eo a sa lokelang ho hola ka ona. Ha se ha ngata matshwao a kankere a hlahellang ka pele. Ha ngata kankere ke bolwetse bo ipatang ho fihlela nako eo motho a seng a amehile haholo ke bona. Hoo e bang ha bo sa kgona ho fodiswa. Baoki ba ka leka ho lwantsha lefu lena. Empa mokudi o qetella a hlokahala ke lona.